Ho ya ka moo ke nahanang ka teng se etsahalang bakganni ba Uber le yona Bolt ha se tshwanelehe ho etsahala ho mang kapa mang ya sebetsang ka boitshepehi. Ke tshusumetso ya bofokodi ba botshepehi tjhabeng le taolong e fokolang. Re lokela ho bitsa phetoho ho baballa bophelo ba bakganni le ho etsa bonnete ba hore di technology di sebediswa hantle e seng ka merero e kgopo. Polokeho ha se kgetho ke tokelo.

Ho ya ka moo ke nahanang ka teng ho hirisa makoloi ke qeto e bohlale bakeng sa bahahlaudi hobane ho ba fa tokoloho ba bang ho ba fa polokeho le boiphihlelo o ntlafatseng ba maeto, hape ke tsela e tshehetsang moruo wa lehae. Le ha hole jwalo ho bohlokwa hore ho be le tsamaiso e hlwekileng mekgwa ya tshebetso e hlakileng le dikoloi tse hlokomelwang hantle ho etsa bonnete ba polokeho le boiphihlelo bo monate bo ho bahahlaudi.

Ntate ke ya hlokomela hore tjhelete ya tekesi e nyolohile. Ke kopa ho tseba hore na hobaneng ho entswe jwalo le hore ke hobaneng re sa jwetswa pele. Hobane ho re ama le rona ha re hlophisa ditjhelete tsa rona ho ka ba molemo haeba re ka jwetswa pele hore re tle re ikemisetse.

Ntate ke ya utlwa hore o potlakile empa batho ba tsofetseng le bona ba na le tokelo ya ho palama bese hape ba hloka bese ho feta rona hobane ba bang ba sa ha ba sa kgona ho tsamaya hantle, ha re ka ba le mohao ho bona re ka ba etsetsa ntho e kgolo bophelong ba bona. Ke kopa o ba palamise. Ha se tahlehelo ke ketso ya botho.

Ho e se abe le dibese tse ngata makeisheneng ho ama bophelo ba batho ka ho toba hape ke bothata ba toka, monyetla le bophelo bo botle. Ntho ena ke boikabarabelo ba mmuso ho tiisa hore dipalangwang ke tokelo ya bohle e seng ya ba bang feela. Setjhaba taba le sona se lokela ho ema ho kopa phetoho hobane mmuso o bonahala eka ha nke boikarabelo ka ntho ena.

Ditefiso tsa Uber le Bolt di lokela ho emela boleng ba tshebetso eo ba fanang ka yona ho netefatsa polokeho, boiketlo le tshebetso e tsitsitseng. Le ha hole jwalo ho bohlokwa hore di se ke tsa ba turu haholo ho feta bokgoni ba batho ba meewerk kareng moo di sebetsang teng ho boloka ditifiso ka tlase ho thusa ho fumana tshebetso e pharalletseng le ho thusa setjhaba ka kakaretso. Empa ha o felle feela ho bolokeng tjhelete tshebetso ya boleng le polokeho e lokela ho ba karolo ya bohlokwa le yona ho lokela ho ba le botsitso toka le ho hlophisa hantle hore ho se be le kotsi kapa tshenyo ho rona kaofela.